Ndi nga mu ndo ṱangana na nyimele yo raloho ndi nga amba na khonani yanga nda mu vhudza uri kha re u tshi kho balelwa ṱhamusi kana u si na zwo zwiambaro hezwo zwine zwa kho ṱoḓea unga to zwi ambarisa hani kana u nga to ita mini, kha ri a mmbudza uri a hu na iṅwe nḓila ndi ṅwenda, ndi ḓo dzi mu vhudza uri u zwi amba uri ndi ḓo balelwa vhunga ndi si nazwo hezwo zwiṅwe zwiambaro zwine zwa kho ṱoḓea, kana nda to mu humbela uri kha ri a na muṅwe ṅwenda ane avha nao a ḓi mphe ndi ambare wone for ḽeḽo ḓuvha ḽawe vhunga ndi tshi khou tama u ḓi wana ndo swika hanefho mutshatoni wawe.

Zwiṅwe zwa zwiambaro zwine vhanna vha ambara kha sialala ya tshivenḓa ndi miṅwenda vhunga u tshi wana kha sialala yashu ya tshivenḓa hu munna a tshi tea u ḓi sumbedza uri u muvenḓa nga ṅwenda, tshiṅwe u ḓi wana o ḓi ambara na tshitamba nga hetsho tshifhinga ndi zwone zwiṅwe zwa zwiambaro zwine zwa ṱalusa kana zwa sumbedza uri u munna kha sialala kha sialala ḽa tshivenḓa. Zwithu zwine wa nga wana uri zwi ite ezwo zwiambaro nga maanḓa u nga wana wa dovha wa wana zwezwi zwa mmvu zwo runga.

Kanzhisa hu tshi pfhi muthu ambara zwiambaro zwa sialala, hu vha hu khou ambiwa uri a ḓe o ambara ṅwenda hu vha hu khou pfhi muthu nga maanḓesa a ḓe a na ṅwenda muvhilini wawe, nahone u nga ḓi wana uri o ḓi ambara na zwinwe zwo no nga vho vhulungwa ha sialala, vhulungwa tshivenḓa vhune ha vha hu na mivhala ya ṅwenda nga maanḓesa u nga ḓi wana mabengele mabengele a sialala .

Vhu ya nga sialala yanga kana vhuponi ha hashu muthu wa munna u ṱaluswa nga vhuimo kana nga u ḓi imisela hawe, u wane o ambara ṅwenda u bva nṱha u swika fhasi a tshi ḓi hudza nahone no u ḓi imisela uri ene u muvenḓa mubikwa na ive. Muthu wa munna u tea u ḓi hudza musi o ima a imisa vhuimo a sumbedza vhuimo hawe ha u sa sumbedza u shavha u vha na nyofho kana u tshuwa o ḓi ambara sialala ḽa ṅwenda bva nṱha u ḓi swika na haningei fhasi.

Tsha u thoma ndi uri u ambara malungu na mabengele a sialala, zwi u sumba kana zwi u hudza kha ipfhi ḽa uri u khou penyisa kana u khou ḓi hudza nga nyambo yau kana tshaka yau. Zwino ambara ngo ralo na miṅwenda u ya nga tshaka ya hashu zwi sumba lunako zwi sumba lunako na u ḓitika nga nyambo yawu u pfhe u tshi ḓi hudza na hudza hune wa bva hone na hune wa kha ḓi ya hone.

Tshaka ya hashu kana luambo lwa hashu lwa tshivenḓa lu ḓi hudza nga maanḓa nga vhasidzana vhu maliwaho vho no ṱhonifha na u ambara zwavhuḓi, tshihuluhulu i ṱoḓesa mufumakadzi u no ambara o vala muvhili wawe woṱhe kana u tiba muvhili wawe woṱhe, u tea uri a dzule a na dugu nṱha ṱhoho, u tea uri a dzule o ambara tshikete tshine tsha vala magona kana tsha tiba magona awe a si vhonale tshifhinga tshoṱhe, hu si vhe muthu o no ambara zwiambaro zwi no sumbedza muvhili wawe kha tshitshavha.

Ee, tshihuluhulu ku ambarele kwa muthu ku sumbedza kana ku bvisa vhungoho ha vhuḓifari ha muthu, uya nga tshivenḓa tsha hashu vhunga vhathu vhahulwane vha tshi vhu vhonesa hanefho hune wa ambara hone uri u ḓi fara hani.

Ee, nga tshivenḓa ri tshi ḓo lavhelesa mivhala ya zwiambaro zwa sialala ri wana uri i na maambele a zwine ya vha i khou amba zwone nga mannḓesa i tshi vha i tshi khou amba nga vhubvo ha vhavenḓa uri thambulo yavho yo thoma gai kana vha bva vha gai uri vha vhuye vha ḓi wane vho no vha fhano, nahone i vha i tshi khou amba na mvelaphanḓa na mbofhululele ya vhavenḓa.

Ee, sheḓo kha vhasidzana ḽi sumbedza u ḓi ṱhonifha nahone ḽi shume ḽi sumbedza u dzhiela nṱha sialala ḽau, nahone kha vhasidzana sheḓo ndi tshithu tshihulusa tshine tsha vha tshi kho sumbedza vhuṱali na u aluwa na u ḓi imisela ha khomba ya musidzana. Wa vhuya wa ḓi wana u na ambara sheḓo zwi vha zwo zwi tshi sumba na uri wo no thanya kha ine ya ḓa u lwisa kana ya ḓa u khwaṱhisa.

Ee, vhunga ho no vha na zwitaela zwinzhi zwa ku ambarele, vhunzhi ha zwi ambarele zwi vha zwi tshi kho amba vhutshiele ha muthu ngori nga maanḓesa u wana vhathu vhane vha ambara dzi oḽi star u tshi wana uri vhunzhi havho vha ite hezwi zwo no pfhi vhupantsuḽa, zwino kuambarele ku tamba ndima khulu kha kutshilele kwa muthu nahone ku ḓi sumbedza vhathuni uri iwe u muthu ḓe.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi u ambara zwiambaro zwi no sia muvhili wau nnḓa, vhunga ro ḓi aluswa ri tshi ḓivha uri muthu wa tshifumakadzini nga maanḓa u tea u vha o tibedza muvhili wawe nga nḓila yo no ṱhonifhea tshifhinga tshoṱhe, hezwi zwi ḓivha thusa kha uri vha si ḓi wane ṱhamusi vha kha nyimelo dzine ṱhamusi vha nga binyiwa, ngori u sia muvhili wavho nnḓa a zwi ngo luga na luthihi kha tshitshavha na kha vhone vhaṋe, muthu wa mufumakadzi to ḓi ṱhonifha nga nḓila dzoṱhe a dzula o tibedza muvhili wawe hu si vhoniwe nga nnyi na nga nnyi.